Ngokuveza ihlangothi lokobanyana kubayini kuqakathekile bonyana umuntu abe netjhorensi. Itjhorensi ngiyo into ebiza bonyana ukuvikela ihlangothi lakho, lokha nagade uphukelwe yinto kanti-ke begodu kube nalokha nagade uhlongakele namkha ukhanjelwe ngomunye wenu lokho kwenzela bonyana ukwazi ukubhadela izinto zonke. Itjhorensi izokwenzela bonyana kuqakatheke khulu ngombana kungenzeka bonyana umuzi kube nguwo otjhako begodu wazi bonyana kungenzeka bonyana imoto namkha ikoloyana okhamba ngayo namkha imodera yakho itjhe namkha ilimale lokho kuzokwenzela bonyana itjhorensi ikubhadalele begodu ikulungisele konke lokhu okulimeleko ngesikhathi esifaneleko, kanti-ke itjhorensi kuqakathekile bonyana woke umuntu abe nayo ngesikhathi esifaneleko ngombana izokwazi uku-replacer namkha ukwenzela bonyana ubuyelwe ngiyo yoke into egade ikumotjhakalele.

Ngokutjho nangokuveza ihlangothi, ngingase ngitjho kobanyana ukonga imali kuqakatheke khulu. Kubayini na? Kungenzeka kobanyana lokhu namkha-ke umazisi wokuya kwelinye ilizwe, ungase ube sezingeni eliphezulu namkha-ke ubize iimali, iimbalobalo eziphezulu khulu. Lokho kuzokwenzela kobanyana lokha nagade ufuna ukuya kwelinye ilizwe, wonge imali begodu wenzele isiqinisekiso sokobanyana akukho nalinye ihlangothi namkha-ke isehlakalo esizokuvuleka nange sele ulungele ukukhamba namkha-ke uzokuya kwelinye ilizwe. Lokhu kutjho kobanyana kufanele ke nange ufika kwelinye ilizwe kube nenye imali sele itjhugulukile namkha-ke itjhugulukilwe ukwenzela kobanyana ukghone ukuthenga begodu ukwazi ukuyisebenzisa kwelinye ilizwe.

Lokha nagade uzokuba nekhambo nekhambo lokuya kelinye ilizwe, kubaluleke khulu kobanyana uhlathululelwe bonyana kuqakatheke kangangani ukonga imalakho kanti-ke lokho okutjhoko kobanyana lokha nagade uzokuba nekhambo elide eliya kelinye ilizwe, kutjho kobanyana kufaneleke kube nezinto ongasazenzi kanti-ke kuba nezinto ekufanele ungasazithengi, okutjhoko kobanyana lokha nagade uzokuya ngeenthabathabeni lapho kuthengiswa khona kufanele uyokuthenga into namkha izinto ezifaneleko kobanyana zizokongela imali, ususe lokhu egade ukuthenga ngendlela esimanga, etjhoko kokobanyana uberegise imali ephezulu khulu lokha nagade uthenga.

Lokha nagade uzokuba nekhambo vane kube nenye into edla imali ukudlula zoke izinto ozozenza ekukhambeni kwakho. Kanti-ke abantu kuvela kobanyana esikhathini sanje, kuvela kobonyana bathanda ukungena eentolweni namkha eenthabathabeni zeentolo lapho kudura khona kanti-ke bakhamba bajama, bakhamba bajama, lokho kudla imali khulu. Kanti-ke kufuneke kufuze abantu bayekele kobanyana bangena bakhamba, bangena bakhamba, lokho kwehlisa imali egade uzokuthi uzokukhamba nayo ndawana thize.

Nagade unekhambo namkha-ke nawunekhambo lokuya ndawana thize, wena-ke kufaneleke uwonge imali ngendlela efaneleko. Kanti-ke ngitjho lokhu, ngikutjho ngokobanyana, lokha nagade imalakho yona-ke uyiwona msinyana khulu, lokho okutjhoko kobanyana sele ungakatjheji ihlathululo namkha-ke ungakatjheji kobanyana kubayini imalakho iyonakele msinya kangaka. Kanti-ke kufaneleke bonyana ungakhambi ujama ndawana thize lapho eenthabathabeni zeentolo lapho kudura khona kanti-ke lokho kuzokwenza kobanyana imalakho ibeyihle khulu begodu yona iwongeke ngendlela efaneleko.

Lokha nagade ngizokuba ngekhambo eliya kelinye ilizwe namkha ikhambo eliya ndawana thize, ngifuze namkha ngijwayelekile kobanyana imalami ngiyayibeka begodu ngiyibambise umma ngekhaya ngombana ngimazi kobanyana sele ngimtjelile kobanyana ngizokuba nekhambo eliya ndawana thize begodu ngeze ayona imalami kanti-ke lokha nagade imali ngiyiphatha mina ngokwami, imali ngiyidla msinya khulu begodu ngiyona ngendlela engakafaneleki kanti-ke lokha nagade ngizokuba nekhambo, imali engiyibekako namkha-ke imali engiyiwongako le, ngiyithatha ngiyinikele umma ngekhaya ngombana yena azi bonyana sikhathana thize ngizoyifumana begodu ngizokwazi ukuya ndawana thize lapho ngifuna ukuya khona namkha-ke ngekhambo lami lelo engifuna ukuya khona.

Nagade uzokuba nekhambo eliya ndawana thize namkha ndawana thize lapho kukude khona, ngokwakho kufuze ungaphazamiseki, kanti-ke lokhu kungaliphazamisa khulukhulu ikhambo lakho ngombana amandla weranda ayehla ayenyuka nakalinganiswa nemali zakamanye amazwe kanti-ke lokhu kutjho kobanyana kufanele-ke sebenze nzinyana namkha-ke usebenze ngamandla ekutheni ukwazi ukonga imali ngendlela efaneleko begodu imalakho oyongako kufanele ibesenanini eliphezulu khulu begodu uzokwazi kobanyana lokha nagade iranda lona lehlile namkha-ke likhuphukile nalokha nagade lilinganiswa neemali zakamanye amazwe ukwazi ukuthenga lokhu okufunako lokha nagade uvakatjhele kwamanye amazwe.

Lokha nagade ungumuntu oyokukhwela isiphaphamtjhini begodu uyokulala emahotela kodwana ufuna ukonga imali yakho namkha-ke unekhambo elide, eliya kwelinye ilizwe namkha ndawana thize, kufuze kube nezinto ongakghoni ukuzithenga namkha-ke uzitjele begodu wenze isiqinisekiso sokobonyana sele ungakghoni ukuzithenga ngombana lokha nagade uzokusebenzisa imali ephezulu khulu, kuzokufika isikhathi lapho kufanele kukobanyana ukhambe begodu uyendawana thize lapho ufuna ukuya khona kanti-ke imali yokukhwela isiphaphamtjhini, kuzokuya ngokobanyana uyandawana kuyiphi indawo lapho uzokuya khona kanti lokho kuzokubiza khulu begodu nala amahotela ozowasebenzisa nawo abazokubiza khulu ngakho kufuze kobanyana izinto ozenzako ngekhaya namkha-ke ngenarheni yangekhenu, kufuze ungathengi, kufuze ubeke imali.